Kamano ya ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data le botlhokwa tiro ke go fokotsa menyetla ya go batla tiro ka intanete. Go thibela go tsaya karolo mo ditlhopheng tsa tiro tsa dijithale, go oketsa ditshenyegelo tsa go batla tiro, le go dira gore ba tlogelwe kwa morago mo tlhabololong ya bokgoni.

Ke reka data ya Telkom-o for malatsi a le supa. Yona e botoka ka gonne e kgona go nna malatsinyana.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng ke ya Telkom-o. Ke dirisitse lobaka la matsatsi a le supa, fa motho a batla go e reka, o tshwanetse go tobetsa star one two three hash.

Data e ke e ratang ke ten gig, e ntsaya kgwedi yotlhe ka gonne e na le go fela and-e, .

Data e ke e ratang ya di gig, ke ten gig e ntsaya kgwedi yotlhe, gape ke rata e tsena ka letsatsi la ntlha la mo kgweding. Ka di one tsa kgwedi e nngwe le e nngwe.

Fa o batla go tsenya data mo mogaleng wa letheka o tshwanetse go lebelela pampiri e ba go fileng yona go tswa kwa lebenkeleng, gore o tobetsa di-number dife. Go tshwana le Telkom-o, mo pampiring ba kwala star one eighty-eight star le di-number tse ba go fileng tsona hash. O kgona go tsenya airtime kgotsa data e be e batlang gore o kgona go bua le ba losika, le go tsena mo mafaratlhatlheng.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa gore ko tsenye mo mogaleng wa letheka. Fa ke tsena mo mogaleng wa letheka, ke gone ke kgonang go kgetha gore ke batla data kgotsa, ke tlogela mowa o ntse fela jalo, gore ke kgone go founela balosika le ditsala. Mme le kwa lebenkeleng ba kgona go gofa data fa o e batla, nna ke rata go reka mowa ebe ke kgona go ikgethela data e ke e batlang e ke e ratang, ya madi a kwa tlase kgotsa a kwa godimo. Ka gonne nako e nngwe ga o reka data kwa lebenkeleng e tsaya madi a le mantsi mme e le nnyane.

Gantsi fa ke reka data, ke reka e ke sa kgoneng go e aroganya le motho. Mme nka direla tsala ya me bokgoni ba gore a kgone go romela email, ya kopo ya tiro, ka go mo rekela data a e tlhokang.

Ee, tiriso ya megala e botlhajana e siametse baithuti ka gonne, e ba thusang mo dithutong, ka megala e botlhajana. Baithuti ba ka tsena mo inthaneteng go batla tshedimosetso.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa jaaka AI, e ama dithuto tsa ditheo tse dikgolo, ka ditsela tse di latelang go ka tokafatsa thuto.

Go na le dilo di le dintsi tse dišwa tse thekenoloji e di tlisitseng. Mme sengwe se se ntsietsang ke di-Apps tse di dirisang AI, jaaka chatbots kgotsa di-Apps tsa go fetolela puo, ka dinako dingwe di tsaya mafoko kgotsa dikakanyo.